Haeba ke ne ke na le dikoloto tse ngata haholo, ke ne ke tla nka mehato e latelang ho tswa mathateng ao. Sa pele, ke tla hlahloba boemo ba ka ka hloko. Sa bobedi, ke tla buisana le batho bao ke ba kolotang. Sa boraro, ke tla fokotsa ditshenyehelo tsa ka. Sa bone, ke tla batla mekgwa ya ho eketsa tjhelete. Sa bohlano, ke tla rala moralo wa ho lefa dikoloto. Sa botshelela, ke tla ithuta ho laola tjhelete ka bokamoso. Mathata a dikoloto a ka hlola motho maikutlo, empa ka moralo le boitelo, o ka kgoneha ho tsoha mathateng, o ka kgona ho ya ho tswa mathateng ao butle butle.

UIF ke letlole la insurance naheng ya Afrika Borwa, e thusang basebetsi ha ba lahlehelwa ke mosebetsi kapa ba sitwa ho sebetsa ka lebaka le itseng. UIF e sebetsa tjenana, basebetsi ba lefella UIF ka ho ntshetswa one percent ya moputso wa bona kgwedi le kgwedi, mme mohiri le yena o kenya one percent letloleng. Tjhelete ena e book-ela e bokellwa hore e tle e thuse basebetsi ha ba hloka thuso ka mabaka a itseng. Ke mang ya ka fumanang UIF? O ka fumana UIF ha o lahlehelwa ke mosebetsi kapa o emisitswe mosebetsing, kapa o kula nako e telele,

Ha ke le mosebeletsi wa banka, ke ne ke tla eletsa moahi enwa ka dikgetho tse fapaneng tsa ho tsetela tjhelete ya hae ho account e tswalang e phahameng. Ya pele ke fixed deposit account. Molemo wa yona ke hore e na le sekgahla sa tswala se phahameng ho feta account e tlwaelehileng. Ya bobedi ke notice deposit account. Molemo wa yona ke hore sekgahla sa tswala se phahameng ho feta sa account e tlwaelehileng empa se ka tlase ho fixed deposit. Keletso ya ka, ke tla botsa moahi hore na o batla ho boloka tjhelete nako e kae le hore na o hloka ho o hloka ho e fumana ha bonolo kapa tjhe.

Ho fumana UIF ha se ntho e bonolo ka dinako tsohle. Batho ba bang ba e fumana ha bonolo, empa ba bang ba tobana le mathata a fapafapaneng. Ho fumana UIF ho ka ba bonolo kapa ho be thata ho latela hore na maemo a hao a tsamauwa jwang. Ba bang ba e fumana ka dibeke tse mmalwa, empa ba bang ba nka dikgwedi kapa le selemo haeba ho na le mathata tsamaisong.

Ha ke le maemong ana, ke tla latela mehato ena. Ho fetohela tjhelete ya Afrika Borwa ho tjhelete ya Dubai. Tsa pele, ka ho fumana lesedi bankeng, ke tla letsetsa banka ya ka kapa ke etele lekala le haufi ho botsa tekanyo ya phapanyetsano mekgwa e fumanehang. Sa bobedi, ho fetola tjhelete pele ho tsamaya pele o tsamaya. Sa boraro, ho sebedisa karete ha ke le Dubai. Sa mone, ho sebedisa mekgwa ya marangrang ee.

Ee, ke kile ka nahana ka hona hobane ke a bona hore ke tsela e ntle ya ke tsela e ntle ya ho ba le lekeno le tsitsitseng. Empa ke boetse ke a hlokomela hore ha ho bonolo hakaalo hobane ho hloka tjhelete e ngata ho qala. Mme ka dinako tse ding ho ka ba le mathata. Ho tsetela ho matlo ho ka ba mokgwa o motle wa ho rua le ho boloka tjhelete ka tsela e nang le melemo e meholo. Le ha hole jwalo, ho hloka moralo o hlokolosi, bohlale ba tjhelete le ho utlwisisa mmaraka wa matlo hore motho a se ke a lahlehelwa ke tjhelete.